Bokebekwa ba mo ditoropong bo ama thata batho ba dikgwebo ka gonne, batho ba le bantsi ba batlang mo mabenkeleng ao, ga ba sa tlhole ba ikutlwa ba sireletsegile ke ka mo o ba sa tlhole ba tsena kwa dikgwebong tseo, mme ba ya dikgwebo tse dingwe, ba sa tlhole ba tsamaela ka yone tsela ya teng ya go ya ko dikgwebong, gonne ga ba ikutlwe ba sireletsegile tota.

Ditlhwatlhwa tsa go nna mo teropong, di utlwisa batho ba le bantsi botlhoko gonne ga ba kgone go save-a tšhelete, gongwe go boloka madi mo matshelong a bone, go tle gore ba kgone go itirela dilo tse di botoka, mme ditlamorago tsa teng ke gore batho ba tsamaye ba sa patela madulo, mme tse dingwe ditlamorago ke tsone tsa gore batho ba simolole go senya madulo fo ba dulang fo teng.

Setso sa rona sa Setswana, go na le dijo tse e leng gore ngwana wa mosetsana ga a tshwanela go dija, ke dijo tse di tshwanakanang le ditholwa le dipempusi, ke tsone dijo tse e leng gore ngwana wa mosetsana ga a tshwanela go dijo, gonne ga ka dija, dijo tsa teng, a ka simolola go nna bokoa, a simolola go lwala a sa ikutlwe pila mo maleng, gongwe mo teng ya gage. Mme, ke ka moo bagolo ba sa batleng bana ba basetsana ba ja dijo tsona tse, gonne ga di a siamela mebele ya bona le bokamoso jwa bona.

Letsatsi le leng gore le ya ketekwa, le leng gore ke la bodumedi, gongwe ke lone la setso le leng gore le dirisiwa thata ke letsatsi la setso, Cultural Day. Le leng gore le ketekwa thata le ketekwa ka ditso tse di farologaneng, go tswa mo Aforika Borwa, batho ba le bantsi ba tlotla letsatsi la teng gonne ba itumelela ngwao ya bona, ba tlhalosetsa bana ba bannye ka mokgwa ngwao ya bone e leng botlhokwa ka teng, ba tshwanetse go e itse, mme ba itumelele yona, ba ithute le yona le bokamoso ba bona, ba kgone go itse ba simolole ba tle ba rute ba bangwe le bone.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e bomme ba aparang ka yone, gonne ba re ke tsela e e leng gore mme o tshwanetse a nna a itlhompha. Ke tsela e e bontshang gore mme o itlhompile mme, ke mme o tswang ko lapeng le le tlhompegileng, ka moaparo o a o aparang, gongwe ke mme yo o tlhagang kwa setso se se rileng, ka moaparo a o aparang le go tlhompha, ngwaoboswa ya gage e bua eng ka moaparo wa gage, ke ka moo batho ba le bantsi ba setso, ba dumela thata mo moaparong le ka mo basadi ba aparang ka teng.

Mo setsong sa rona re apara diaparo di ka tshwana le makgabe. Makgabe ke yone a e leng gore, apariwa mo setsong sa Setswana mme, go na le matsela a a nang le mebala e rileng, e e leng gore ya apariwa mo setsong sa rona. Ga di ngwaga dintsi di ya, le teng, e nnile dikgwetlho di le dintsi, ka gore go nna le dieleketeroniki, go nna le mafaratlhatlha mme e change-ile thata, e fetogile thata mo setšhabeng sa Aforika Borwa, mme batho ba le bantsi ba santse ba gakologelwa ka letsatsi la setso, gore ba tshwanetse go apara eng. Ka letsatsi la setso, ke teng mo o bonang batho ba le bantsi ba tlhagang ba apere diaparo tseo.